Mna ndingakhumbula ukuba ndathi ekuhambeni kwam ndabona uba indlela ndingayifunda ngokuhamba ngeenyawo kunokuba ndikhwele iiteksi.

Ndingathi ibaluleke ngokuba xa kuye kuthe kwalahlekwa loo mpahla yakho kuloo teksi uye ukwazi ukuya erenkini kuye kuthethe uba ubukhwele iteksi kabani enje nanje, abo bayothi bekhona kulo moto bayakuthi bakunike uncedo.

Eyona micelimngeni iphambili yile yokuba bathi abakhweli besafolile kwiilayini ezo besiya kwiindawo abaya kuzo baphangela kuzo bangabanye nalapho oonotekisi basuke baqale khona uqhushululu lokulwa babanini beeteksi nolu luye luthi luchaphazele abakhweli.

Mna ndingaxhasa kweli icala lokuba ukuhamba emini kuba ukuhamba emini uyabona kusekude kwindawo oya kuyo. Xa uhamba ebusuku into uvele uyibone seyilapha kufitshane kuba kumnyama.

Xa ndikhwele eteksini ndiye ndiqale ndibuze kulo usecaleni kwam, ukuba akayazi yena ndiye ndibuzo kuloo driver uye aqhube iteksi.

Ndingaziva ndidanile kuba isiqhelo sam sesokuba idla ngokundibeka kufitshane kodwa ke ndingalazi ingomso lam uba ndiza kuthini.

Ndingathi, uxolo bhuti uba ngubhuti okanye sisi uba ngusisi noko andingxamelanga ndawo ndise ndoyika isantya esi uhambela ngaso phezulu. So bendicela ukuba unawo amandla ukhe usehlise noko andingxamelanga ndawo.

Imbono yam ndingathi norhulumente kwi-transport okanye i-public transport ayokuthi azifake nasekubeni oonotekisi bathathelwa iimoto. So ndingathi akwazi ukuthetha nabo nokubabuyisela iimoto zabo ukwenzela abantu bakwazi ukufumana imoto ngamasinyane.

Ewe, zikhona ndingaquka ukuthi ukusebenzisa iindlela ezohlukeneyo zee-public transport.

Ndingabuza kudrayiva ukuba imali leyo ingaphambili ibalwe kakuhle na okanye akunamntu ulapha etekisini one-change ye-thirty rand kuba owam ngu-five rand apha.

Abantu abakhwela inqwelomoya ngabaleqa amaxesha athile okanye loo mntu uleqa imithingi ethile. So xa ingathanga yafika kwixesha elibekiweyo iye iphazamise amagingxigingxi kulo mithingi ayokuthi azobe eyathenda.

Kukuthi mabathobele imiqathango okanye imithetho yezendlela ngamaxesha onke ukuze sifike siphila.

Kukuthi makahlale eqaphele and ekhuselekile. Xa ezokuwela endleleni makajonge macala ukuquka ekunene nasekhohlo, ukuba uyakubona uba kukhuselekile angawela.

ingangabakhweli bobabini, ukhuseleko lwabo lungaqina ngokuthi kugxilwe kwiindima ye-security ndingaquka ukuthi i-security kunye nee-cameras ezoqiniseka ukhuseleko ezindleleni.

Kule ndawo ndihlala kuyo ndingabalula isikakhulu ukhuseleko kuthi thina lunto luhlala khona kuba ezinye izithuthi ziye zingangeni ngenxa ye-crime enyuke kakhulu ulwaphulomthetho lunyuke kakhulu. So ndingathi lukhuseleko kuthi thina bakhweli.

Ndingathi mna yenza impilo lula kuba yiyo eye alwele abaqhubi ukuze utshintsho lube khona.

Kukuhlala ngamaxesha onke uqaphele endlini and i-distance yakho nalo mntu udrayiva phambi kwakho.